Mmuso o thusa haholo ka di-program-e tse fapafapaneng tse kgonang ho thusa batho ba ba eleng hore ha ba sa itekanetse mmeleng. Jwalo ka hore ba tsamaise di-program e ba thusang kelellong, menahano ya bona hore motho a se ke a hlola a ba le ntho e re bitsang ke kgatello ya maikutlo hore a amohele moo a seng a leng teng ka motsotso wa ha jwale.

Setjhaba sa heso se bokaneng kwano. Ke rata hore ke le tsebise hore le leng la mabaka le etsang hore re se ke ra fihla ha ele hore kopile hore re fihle sebakeng sa lona. Ebe le hore dikoloi tsa rona tsa ka thuso ya ka potlako ebe di a shota, di a fokola. Tse ding di ile dibakeng tse ding, mme ebe ha re kgone ho finyella hohle moo re kopuweng hore re fihle teng. Empa hee, re tshepisitswe ke mmuso hore ba tla re fumanela tse ding tsa dikoloi thuso ya ka pele ya potlako.

Ntho ya pele eo batho ba baholo ba se ba tsofetse ba e hlokang ke tlhokomelo ya ka malapeng. Hono kaba betere hore motho e mong le mong a moholo a tsofetseng ha kaba le motho o mo hlokomelang, a shebane le ena letshehare kaofela hore ho etsa bonnete ba hore o hantle ka nako tsohle. Hobane re a tseba ba teng batho ba baholo ba tsofetseng ba dulang ba le bang ka malapeng empa ha ba tshwareha hantle hobane ha ona batho ba ba hlokomelang. Ene ka kgwedi ho ka hira motho hore a hlokomele motho a tsofetseng, hangata ba batla makgolo a mane batho bao ba ba sebeletsang. Le batho ba tla ba thusa ho ba kata ntlheng ya ditlokotsebe tsena tse nkang monyetla ka bona.

Ba tlo etsa feela hore batsofe ba rona ba dule ba nka meriana ya bona ka mehla le matsatsi. Ke nahana hoo ho ka thusa hore ba natefelwe ke bophelo ha ba ntse ba nwa meriana ya bona hore na ba tshwerwe ke bolwetse bofe kapo bofe? Ke yona ntho e re ka e etsang feela hore ba dule ba nka meriana nna ka nako tsohle. Mme ba dule ba le ka hare ho batho bao ba etsang hore ba dule ba thabile, eseng bao ba ba tlisetsang mathata.

Hore a se ka hlola a lebala ho ya ho lo bona ngaka sepetlele. Ke tlo etsa bonnete ba hore ka matsatsi ao a hae a hore a ilo bona ngaka, ke ba teng matsatsing ao hore ke tle ke tsamaye le yena a kgone hore a lo bona ngaka. Mme ha eba ke sa kgone hore nka finyella, ke tla etsa bonnete ba hore ke batla motho ya horeng o tla mo thusa ka nako tsohle hore a ye le yena sepetlele. Ka hoo, a keke a ba a lebala matsatsi a hae a ho lo bona ngaka.

Nna ke ehlile ke kgahlano haholo le tsona dipapatso tseno tse qhalang boimana. Hobane ekare jwale ba kgothaletsa batjha ba rona hore ha ba le, ha ele ba imana ba ka qhala empa ba etsa ekare ke ntho e nngwe e lokileng, ntho e ntle e ba ka e etsang empa e se, ho se jwalo hobane ngwana ke mpho e tswang ho Modimo. Ha eba motjha a utlwa hore o batla ho qhala boimana, ha a ye sepatala sa mmuso ha eba a sa kgone ho ya ho sa poraefete. A lo kopana le dingaka moo tse tla mo eletsa mme di mo thuse ka tsela e nepahetseng. Hobane ha ya bathong bano ba dipapatso tseo tse jwalo, a ka fumana bophelo ba hae bo se bo le matlokotsing.

Ke nkile ka ya tleliniking ka makgetlo nyana a mmalwa. Mme ene makgetlong ao a le mmalwa jwalo, ke ile ka ema nako e telele haholo. Mane tsebo mahlano ho isa ho tse tsheletseng file ya ka e soka e nkuwa hohang. Ene sesosa ha se hore ke batho bakudi ba bangata. Bothata ke batho ba sa etse mosebetsi wa bona. Hobane o tla thola batho ba qoqa le hore ba thuse batho ebe ba emela ebe motshehare, bo horeng tsa leshome le metso e ke hona batho ba tla qala ho sebetsa ka nako eo. Ha ba qala ho sebetsa ka nako eo ese ele motshehare, tshubuhlellano e ba ngatangata. Jwale ke nahana ha batho ba ka fokotsa ka fokotsa ho bua, ba etse mosebetsi wa bona moo ditleliniking. Dintho di ka ba betetshana.

Ee, tsona di a tholahala dithibela pelehi ditleliniking tsa rona. Di tholahala bonolo hobane hangata la ke ile hona tleliniking moo, o tla thola manese ba ntse ba hlaya ba hweletsa hore bohle barwetsana ba ratang ho thibela pelehi ba tlameha hore o ya ka hlakoreng lefe?

Wa tseba matsatsing a jwale ho se hona le dintho tse ngata tse di kenang naheng ena ya rona tse seng molaong. Batho ba se ba kgona ho iketsetsa dintho tsa bona feela mme ba di kenye dimmarakeng ba rekise. Meriana eno tjhehe yona e teng eleng horeng ya sebetsa kannete, ya sebetsa. Empa hona le e meng o bonang hore mona batho ba se ba etsa feela tjhelete ka meriana eo. Hobane nako e nngwe o tla fumana hore ha ona, le ha o kena mona marangrang a tsa bophelo bo botle, ha ona e fumana hohang. Jwale e meng ya teng meriana ya sebetsa, e meng ha e sebetse hobane ebe se meriana e molaong.

Ehlile ho bohlokwa haholo hore re le baahi bohle re ka fumana tlhokomelo ho tswa makaleng a rona a bookelo. Hobane jwalo ka ha re tseba hona le mahloko a mangata ao a hlokang meriana ya sekgowa, a hlokang le ditsebi hore a ka a phekola.

Boholo ba batho bao ba sa kgoneng hore ba ka finyella dipetlele kapa tsona ditleliniki, mabaka a bona ebe e le hore ditleliniki tsa bona di hole le dipetlele di hole hore ba ka finyella. Ene jwalo ka ha re tseba hore batho ba bangata jwalo ka ha bana le tlhoko ya mesebetsi, ho hlokahala hore ba sebedise dipalangwang hore ba ka fitlhella moo. Ene dipalangwang tseo le tsona di a lefellwa ha di palangwe mahala. Jwale ehlile ho batla hoba thata ho bona hore ba ka finyella dipetlele moo.

Tjhe, ha ke nahane ele nnete hore hoba le bana ba bangata ebe o mohumi kapo ona morui. Hobane ke nahana batho ba bangata ba tena bana le bana ba bangata ka hobane ha ba sebedise dithibela pelei. Ke ka hoo ba qetella ba ba le bana ba bangata. Ba bang hee, ele batho ba batlang ho eketsa malapa a bona. Bana ba bangata ha ba bolele hore o morui hakalo. Mabaka a mangata a ka etsa hore batho ba bele bana ba bangata.

Ke a se bona ka ho sebedisa moriana o seng molaong ke hore ha o tlo fumana kalafo eo nahanne hore o tla e fumana ka moriana o seng molaong. Hobane ha ke moriana o sa dungellwang, o sa lekolwang ke ditsebi hore ekaba wa thusa kapa tjhe. Hape o lahlehelwa ke tjhelete, tjhelete le yona ya senyeha hobane ha o tlo kgona hoba, ha o tlo ho kgona ho fumana phodiso eo. Hona le kotsi ya hore bohloko bo o tshwereng bo ka mpefala.